Nna ke motho a ratang ho tshehetsa bolo ya maoto haholo, empa ha e le moo tse ding tsa mefuta yohle ya dipapadi di sa tshehetse ho ya ka moo bolo ya maoto e ka tshehetswang ka teng. Ke hore dipapadi tse teng ntle le bolo ya maoto, di tliswe setjhabeng hore batho ba tsebe ka tsona. Hobane ha ho motho ya ka support-ang, kapa ya ka latelang papadi e leng hore ha e tsebe, kapa ha e utlwisisi.

Tsela eo di-funeral-e di tshwarwang ka teng matsatsing a kajeno, ke a hana. Di fapane haholo le nako e fitileng ya ho tshwara di-funeral-e ka tsela ya setso sa Sesotho. Hobane nakong ya ha jwale o ka fumana hore ka tsatsi le mofu a fihlang hae ka lona, ho hlabuwa phoofolo ha kena jareteng. Empa batho ba bang ha ba sa e nkella hlohong, kapa ha ba sa ela tsoto taba ya mofuta o jwalo. Ha ba sa e etsa.

Lenyalo leo ke kileng ka ya ho lona e ne e le lena la setso, empa ho ne ho se monate hohang. Batho ba neng ba bina, ba ne ba bina ka monyebe. Ba neng ba etsa setepe le bona ekare ba ne ba sa practise-a. Ho ne ho se monate, ho sena letho le letle.

Mohodu ka setso o ne o phehwa feela o tshetswe letswai, empa hajwale o tshelwa metswako ya sejwale-jwale. Mme metswako e, e etsa mohodu o be monate ho feta ha o pheuwe ka tsela ya setso.

Botle le lehlohonolo la ho dula mahaeng ke hore ditsha tsa teng di bulehile. Ke moo ho ka kgonang hore o sehelwe setsha hona jareteng e le nngwe. Ebile mahaeng boholo batho ha ba kula feela-feela mahaeng jwalo ka ditoropong hobane ditoropong ho jewa sena, le sena, le sena. Ke moo teng o bonang batho ba dulang ditoropong ba sa matlafala jwalo ka batho ba dulang mahaeng. Nna nka rata ho fumana setsha mahaeng hobane ditsha tsa teng di kgolo ho feta tsa ditoropong.

Ngwana ke wa ntate, mme ngwana ha se a hlahile o tshwanela le ho nka setso sa bo ntate. Hape le puo ha ebe dipuo di sa tshwane tsa mme le ntate, haholo ngwana o tshwanela hore a nke puo ya ntate hobane setso ke sa habo ntate.

Mosebetsi wa matona ke ho eletsa morena ka dinako tsohle hobane ke bona ba bonang dintho tse etsahalang metseng ya rona. Mme ba di ise ho morena, ba eletse morena ka tseo di etsahalang hore morena ha nka diqeto a se ke a nka diqeto tse fosahetseng.

Seo se bakwa ke hore ho tswa ka hore na baahi ba ba kae ba dulang motseng, kapa motsaneng o itseng. Ha metsana e arohane haholo, ke moo o tla thola sekolo se le seng se le hole hore batho ka metsana ho fapana ba kgone ho se fihlella. Ho se ke be ba ho ba le ba dulang pela sekolo, mme bohle ba kgone ho fihla sekolong ka ho lekana.

Tjhe, nna lebitso la ka ha le tswe sethatong sa lebitso la mme wa ka.

Molemo wa ho rua diphoofolo ke hore o se ke wa sokola ha o na le mathata a tsa ditjhelete. O rekise phoofolo efe kapa efe eo e tla o thusa ka tsa mathata a ditjhelete. Ha e le nna diphoofolo tse ruwang hae, ke diphoofolo tse leng hore o kgona ho di hlokomela hantle jwalo ka bo nku, kgomo, pere, kgoho. Ee, ke a di ja.

Seboko sa lebitso la rona ke bakwena. Mme seboko sa rona se tswa phoofolong ya kwena e dulang ka metsing, kapa diboko boholo ba tsona di tswa ho tswa diphoofolong .

Dibe di na le seabe naheng ya rona, haholo jwang bathong bao ba kenang dikereke ka ho fapana. Ho na le bao ba sa jeng fariki, ho na le bao ba sa jeng pudi. Seo se bakwa ke ho ya ka tumelo ya motho, kapa bodumeding ba rona.